Ke a tseba le hona hore ho dula o shebile phone, bosiung bohle. Ho imela kelello, ho kgathatsa le mahlo, ena yona ha se ntho e lokileng ho hang.

Motho e mong le e mong o na le tokelo tsa ho thola menyetla eo mmuso o nang le yona. Re le batho tlamehile re lwanela tokelo tsa rona hore di se ke tsa nkelwa fatshe, di se ke tsa nkuwe ho rona. Re thole menyetla e lekaneng re le batho le ntho tse kileng ra di fumana peleng di ske tsa senyeha, re kgone ho re menyetla eo re nne re fumane. Ho ya ka nna, re tlamehile re se ke ra thola, re lwanele ditokelo tsa rona re le batho.

Tsena ke di fumana koranteng ya mmotse ditaba tsa rona. Ho ya ka nna ke ona mokgwa o lokileng hobane koranta e na ke a mahala, re kgona ho e fumana beke le beke. Jwale ho ya ka pono ya ka, ke ona mokgwa o lokileng ebile o amoheleile.

Ke e rata haholo cloud computing e nthusitse haholo ho boloka ditokomane tsa ka tsa bana tsa tlhaho le tsa ka tsa university hobane di ile tsa lahleha, ke la ka kgona hore ke di fumane, ke kgone ho di sebedisa hape.

Mefuta enana ha ke e arabe ha ke e bona e ngotswe founung hore ke ya eng. E sheba feela ke se ke ka di araba.

Ke rata ho shebella Moja Love haholo.

Malome, se ka ha o bona ke dula ke tshwere phone tjena, ke kgona hore ke shebe na di-parcel tsa ka di tseleng di hole bo le kae, ke kgone le hore ke re rekele Kentucky, re je hona tjena, ebe e fihle hona jwale re ska re dutse hae, re se ke ra tloha hae hore re be re e late shopong. Ke e rata haholo.

Tshitiso ya papatso, e fihla mane moo e lo reng ha o na le metsotso e lekaneng hore o ka shebella, e fihla moo tshitiso e bang bothata teng.

Kannete ke ne ke kadimme ngwana fono a ntse a bapala ka yona, ke bona jwale ke lahlehetswe ke mmino ya ka e ne ke kentse mo fonong, empa hee ka ho ba ke ngwana ke nahana o entse phoso. Ke tla bona hore na nka se fumane hape na, bohloko teng ke bo utlwile empa ke ngwana ke mo .

Ngwaneso, kea utlwa bothata bo hlahetseng. Ke kopa o tle le slip se tsamaileng le yona, o kgutle le yona re tlo e sheba senyehile ho le ho kae, haeba e sa lokisehi re tla o batlela e ngwe ngwaneso re ofe yona, ka mahala. Tanki.

Molao o re ha o ntso o fafatsa taba tse seng tsona tse ngata, o ka kwallwa kapa le hona ho patala.

Nkgono matsatsi ana se re sebedisa difono ha eba hona le ditaba tseo o batlang hore o di bale hobane jwale ha o sa bona hantle mahlong, re tla di sheba fonong ebe re o balla tsona di teng di-App-ong tse monana fonong tse fapafapaneng ska tshwenyeha.

Ee ya ka e dutse hantle ka kellelong nka se e lebale.

Mathata a makalo ho shebella le hona ho sebedisa data, e fela ka pelenyana empa hona le company o e ke e sebedisang ya Wi-Fi e batlang e le theko e tlase, ke kgona ho shebella nako e telele ke sa patale bo beke tse pedi.

Kea e sebedisa le nna ke na le ho e sebedisa ha ntse ke batlana le mesebetsi le ho bala ditaba. Ke la ka utlwa ba bua ka yona kerekeng mane.

Ke nahana hore ha o batla ho shebella dipapadi tsa thatohatsi, o tlamehile o patale ka moo o tlamehile ho patala ka teng hobane ke tsa dipapadi tsa hole ho mose hwa mawatle. Jwale di ka se kgone hore di kene tjheleteng e tlase, nna ke dumellana le yona eo hore o patale, hore o thole dintho tsohle tseo o di batlang tseo e leng dithatohatsi tsa hao.